Mo dijong mabele a naya maatla mme dithoro di naya di-protein . Di a tlatsana fa di jewa mmogo mme di naya dijo tse di feletseng ka phepo, mme mo temong di tshegetsa balemi ka ga di dira gore ba dire dijo tse di ikategileng.

Fa gotwe wine farming go tewa gore ke temo ya dijalo felo e kgethegileng ka gore morara o jalwa ka maikaelelo a go dirisiwa go dira wine e seng fela go jewa. Fela di a tlhokomelwa, di a jalwa ebile di a kotulwa fela ga di fetsa go kotulwa go diriwa wine ka tsone.

Ka jaaka go setse go builwe, Rooibos-o e thusa thata ka ditshedi tse di farologaneng ebile e tlile go thusa ka go tlhokomela tikologo le lefatshe ka go dira mmu o le go tlhokomela ditshenekegi tse di kwa mmung ka jaaka dikhukubane.

Ke dinawa ka jaaka di dira letswai le ke a a dirang vitamins mme a tlisa bofelo ke dinku tse di re fang mafura a a siameng.

Ke tshwanetse go ithuta ka boleele jwa lefatshe ka ka moo Rooibos-o e tlo tlhokang boleele jo bo rileng jwa lefatshe. Ka jalo temo e nngwe le e nngwe e tlhokang boleele jwa teng ke tlameile ka ithuta ka mmu gore Rooibos-o e tlile go tlhoka mmu o ntse jang. Ke tlameile ka ithuta ka peo gore Rooibos-o ke tlile go e jala jang, ke tlameile ka ithuta ka nako ya go jala gore a na ke nako e e siameng gore nka jala Rooibos-o ya me, mme sa bofelo ke tlameile ka ithuta ka tlhokomelo ke itse gore Rooibos-o e ke e jetseng ke tlile go e tlhokomela jang.

Rooibos-o ke semela sa tlhago, sa tlholego sa Aforika Borwa ebile Rooibos-o ga ena kafeine. Ka jalo mongwe le mongwe a ka e enwa, go sa e ka gore o na le dilemo di le kae. E thusa ka tlhagiso ya madi mme le melemo ya botsogo le go thusa ka go tshegetsa bononofo ba.

Rooibos-o ke semela sa tlholego tsa Aforika Borwa ebile ga sena kafeine ka jalo mongwe le mongwe a ka senwa go sa kgathalatsege ka dilemo tsa bone, e thusa ka tlhagiso ya madi le melemo ya botsogo.

Go ne jaanong re dirisa merogo jaaka dikotla, ka jalo re dirisa matute a teng mme re a kopanya-kopanya mo motšhining e kopanyang matute a dijo. Re a kopanya e be re e dirisa ka jaaka senotsididi, re nwela go baakanya mebele ya rona ga re ya go ikatisa. Merogo mengwe re jela malwetsi mengwe re jela menate.

Ka Mosupologo ke tlile go reka sepinatšhe, ka reka mmopo, ka reka lephutsi mme ka reka le morogo wa thepe ka fa e le dijo tse di ka jewang ka Mosupologo. Dikotla go thoma beke sentle ka matsatsi a a tlang fa morago ga Mosupologo re itseng gore gona joale bana ba le bantsi ba a dirisetsa go ya go nwa dilo tse di sa itekanelang mo mmeleng. Ka jalo go reka merogo e ke fetsang go bua ka yone mo Mosupologong go tlile go thusa ka go ba baakanyetsa le gore mebele ya bone e nne e ikatisitse.